Ee nka akantsha merogo mengwe e sa itsegeng thata ebile e le molemo. Wa ntlha ke delele o thusa gore mala a bereke sentle, wa bobedi ke lerotho o na le vitamin A, wa boraro ke thepe o na le iron le calcium-o.

Ee, diapole di tsaya sebaka sa go lekana le mengwaga e e rileng pele di ka ungwa. Fa e le dipanana tsona di ka go fa diungo ka sebaka sa go lekana le ngwaga.

Ditamati di jalwa ka peo, o simolola ka go di jalwa mo diteneng, ga fetsa wa di isa mo mmung o o nonneng kgotsa yona garden-e, wa nna o ntse o di nosetsa gonne ditamati ga di rate komelelo. Fa setse di na le mmala o montsho khubedu o di roba ka go di ntsha mo thupeng gonne di bonolo.

Rooibos-o e simolola e le peo mme ya tshelwa mo mmung o omileng, ya emela gore e gole matlhare a teng a nne a matala fa a fetsa ya omisiwa, fa e fetsa ya tshwaediwa ka metsi ya emela gore e fetole mmala, fa e fetsa go fetola mmala ya phuthelwa fa e fetsa e lokile.

Rooibos-o e siametse mmele gonne ga ena caffeine e nwa e le khebedu ebile, ga e kake ya utlwisa mmele botlhoko. Ga e tshwane le dikofi ha e na caffeine e siametse mmele.

Balemirui ba rooibos-o ba kopana le dikgwetlho tse di jaaka, phetogo ya maemo a bosa le malwetsi kgotsa tsona diboko mo dijalong tsa rooibos-o. Ba ka rarabolla mathata a kgotsa tsona dikgwetlho tse ka go dula ba tswaletse rooibos-o ya bone.

Dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba mangwe ba kopanang le tsona ke dipula kgotsa tsona diphefo tse di sa tlwaelegang, le theko kwa memarakeng e ileng kwa tlase.

Ke di-bio stimulants-e tse di tshwanang le le ditsela tsa mekgwa ya setso kgotsa tsona dijalo tsa setso.

Ke diapole le dipanana, lebaka la me gore jalo ka gore, di dula di le teng setlha sengwe le sengwe ngwaga otlhe, ha se tsa setlha se se rileng.

Ke dinawa le tsone ditapolwa, gonne di mela gongwe le gongwe, le fa mobu o le metsi kgotsa o omile, le ditamati ka gonne di ka jewa ka mofuta o mongwe le o mongwe wa dijo.

Dithoro di thusa ka fibre le di-protein-i, fa mabele ona a thusa go fa di-carbohydrates, mme fela fa re di kopanya di thusa phephelo ya mmele.

Ee wine farming go tewa e engwe ya dijalo fela yona e dira selo se se bidiwang weini ya go nwewa. E ka jalwa ka dipeo ya simolola e le maungo pele, fela ya fetolwa ga ntse e tsamaya ka di nganewo tse di rileng.

O ka tlhoka mmu o o nonneng, dilo tsa go dira tse di bidiwang tsona dithulusu, metsi, dipeo le motho a ka tlhokomelang dijalo.

Rooibos-o re itse e le e ngwe ya dipeo tse e leng gore di siametse rona batho le naga le ditshedi. E ya tlhokega rooibos-o ke ka moo fa e lemiwa e thusa thata gonne ya tlhokagala, e botlhokwa mo memeleng ya rona re le batho.

Dithoro e ka nna bupi bo e leng gore bo dira papa, raese le tsona macaroni, ke tsona di-carbohydrate tsa rona di botlhokwa thata mo mebeleng ya rona.

O tshwanetse go itse gore ke peo e jwang, go tlhokega enge gore e jalege kgotsa e gole, e tlhoka mmu o mo jang le maemo a boswa kgotsa tsona dipula, le ka mokgwa o e tlhokomelwang ka teng le fa e godile e tla be e bontsha ke ka mokgwa o tshwantseng re itse ka gona.

Ke di-antioxidant-e, e tokafatsa le letlalo, ha e na le caffeine.

Rooibos-o e dirisiwa go newa jaaka teye mo mesong kgotsa nako 'nngwe le e nngwe, ebile e ka nowa e le tsididi ba e dirile teeana e tsididi. E teng rooibos-o le mo ditlalong ya tshwediwa go re e kgone go ntlafatsa letlalo le be letlalo le le ntle.